Xi nga katsa mahungu lamantshwa ya vatlangi, mitlangu. Swifaniso leswo leswi swifaniso leswo tsakisa swa vatlangi kumbe swiendlo swa mitlangu. Vuyelo bya mitlangu ni tinhlamulo ta vatlangi, mintokoto ya vatlangi. Leswi leswaku vahlayi va tiva vutomi bya vona hi le ndzeni hi vuenti. Minongonoko ta mitlangu leti taka leswaku vahlayi va tshama va lunghekile, nhlamuselo yo tsakisa ya mitlangu leyi tsakisaka no khutaza.

Xivangelonkulu xa ku xaviwa ka tifoni, ta masiku lawa i i ku vanhu va lava thekinoloji leyi yi taka na tifoni leti. Swilo leswi swi endlekaka hi tifoni letiwani, vanhu va kota ku ku kuma ti-app to hambanahambana ta ku endla swilo swo hambanahambana. Tifoni leti ti olovisa swilo hikuva swi tele swilo leswi u kotaka ku swi endla eka foni ya masiku lama. Xikombiso, u nga kota ku sendela munhu location-i ndhawu leyi u nga ka yona a swi vona kwala ka foni leyi. Xin'wana tifoni leti ti teka swifaniso swo saseka.

Ku antswisa mfikelelo eka thekinoloji leyi tumbulukaka, swi ni nkoka hikuva leswi swi swi pfuna leswaku vanhu hinkwavo ku katsa ni lava nga ri ki na matimba ya timali va kota ku vuyeriwa eka ti minkarhi leyintshwa. Swi antswisa dyondzo, ntirho, vuhlayiseki, ntirho wa swa rihanyo ni ku kula ka ikhonomi. Loko vanhu hinkwavo va kota ku tirhisa thekinoloji misava yi kula hi ku ringana naswona, ku hunguteka ku avana exikarhi ka lava nga ni swilo ni lava va pfumalaka.

Swikolo swi nga yisa emahlweni vutivi bya AI hi tindlela leti, ku dyondzisa vana hi leswi AI yi nga swona ni leswi yi endlaka swona. Ku hlanganisa dyondzo ya AI eka dyondzo ya science, na ya tinhlayo, na thekinoloji. Ku dyondzisa vuswikoti byo anakanya hi vutlhari, ku pfuna vana ku endla tidyondzo ta xikolo hi ku tirhisa AI, ku dyondzisa hi nkoka wa vuhlayiseki bya vuxokoxoko.

Loko a ndzi ri na Wi-Fi leyi nga ri ki na swipimelo a ndzi ta yi tirhisa hi vutlhari leswaku ndzi pfuna vutomi bya mina. A ndzi ta yi a ndzi ta yi tirhisa ku nghena eka inthanete ndzi ndzi lava swilo leswi swi nga ta ndzi pfuna. A ndzi ta endla ntirho wa xikolo kumbe ntirho wa le ntirhweni ku ku lava tirho, kumbe ku hlaya mahungu ya nkoka, ni ku ti hlayisa hi ku tirhisa switirhisiwa leswi tshembeleke.

Ndzi nga tsundzuxa tinqambi ta masiku lawa leswaku, ti nga tirhisa, ndlela ya masiku lama ku katsa ku yimbelela va ri karhi va tirhisa swilo leswi swi nga ta va ni dyondzo eka vana lavantshwa. Ndlela ya masiku lama ya vuyimbeleri yi kahle hikuva va nga swi kota ku tirhisa tinsimu leti ku va va katsa swilo leswi swi yelanaka ni dyondzo, kambe tinghoma ta vona ti karhi ti tsakisa, vana va karhi va kota ku ti yingisela va tlhela va teka ni leswi tingoma ti vulaka swona.

Ndzi nga vula leswi ku nyika Wi-Fi ya mahala eka tilayiburari i mianakanyo leyinene hikuva swi ta pfuna, vanhu vo tala ku dyondza ku dyondziseka ni ku hoxa xandla eku kuleni ka doroba. Vahlayi vahlayi va ta kota ku tirhisa inthanete ku endla ntirho wa xikolo, ku lava ntirho, ku dyondza mahungu lamanene hi ku tirhisa vutivi bya vona. Leswi leswi swi ta pfuna ngopfu vana, vadyondzi, ni vanhu lava lavaka mintirho.

Ndzi nga hlamusela munghana wa mina leswaku ku tirhisa Wi-Fi ya mahala leyi nga sirhelelekangiki, a nga nghena ekhombyeni lerikulu. Vanhu lava nga ni mianakanyo yo biha va nga kota ku teka vuxokoxoko bya yena lebyi nga lebyi nga ni nkoka ku fana ni tinomboro ta tiakhawunti na ti password ta yena kumbe vuxokoxoko bya timali. Va nga tlhela va nghena eka switirhisiwa swa yena va, endla swilo swo fana ni ti-virus kumbe ku tirhisa vuxokoxoko bya yena ku endla swilo swo biha.

Hi ku vona ka mina ndzi vona onge, swi nga antswa leswaku mfumo wu nghenelela eka mhaka leyiwani. Hikuva mfumo wu nga kota ku tihlanganisa ni tikhampani ta ti netiweke leti ti endlaka madata. Ti ti nga hlamusela tikhampani leti leswaku, data yi ni nkoka ku fika kwini, na leswaku hi yona leyi yi tirhisiwaka masiku lama ku endla swilo swo tala. Yi nga tlhela yi hlamusela leswaku vanhu vo tala a va fikeleli leswaku va kota ku xava tidata hi masiku hinkwawo. Ndzi vona onge swi nga antswa ku ri va fikelela eka mpfumelelano wa leswaku ku hungutiwa nxavo wa madata.

Magoza lama nga tekiwaka ku antswisa rivilo kumbe makhomelo ya Wi-Fi eka tindhawu ta mani na mani, i ku tirhisa range extender, leswaku ku ku andzisa mpimo wa nxaxamelo wa Wi-Fi, ku tirhisa password-i ku sirhelela Wi-Fi, ku pfula ku nghena hi tilayini to hambanahambana, leswaku ku va ni ku tirhisa ka Wi-Fi hi tindlela leti ti lulameke.

Ku engetela data ya mina, swi vula leswaku data leyi ni nga na yona eka riqingho ra mina se ni yi le kusuhi no hela, nakona ndzi swi endlela leswaku ndzi tshama ndzi ri na ma-data leswaku ndzi kota ku endla swilo leswi ndzi lavaka ku swi endla hi hi ti-data leti.

switandzhaku swa swihangalasamahungu hi ndlela yo ka yi nga ri kahle, ku nga ha va hi tindlela to hambana, ku va u tivisa hi rifu ra munhu wo ka a nga ri wa ka n'wina, laha loko munhu loyi ku nga a nga a nga fa ku nga munhu wa ka vona a swi vona eka social media swi nga n'wi vangela ku titwa a nga tshamisekanga embilwini. Xin'wanyana ku tivisa mahungu hikuva u u u endla switiviso swa mintirho leyo ka yi nga ri ki nawini. Munhu a nga endla xikombelo xa ntirho lowu kungari hi ku ntirho lowuwani wu le ntiyisweni leswi swi nga va nga swiphiqo swo tala swinene eka vutomi bya munhu un'wanyana.

Hi na muhlovo wa Maskandi, hi na muhlovo wa Qqom, hi na muhlovo wa Kwaito hi na muhlovo wa House music hi na muhlovo wa Amapiano, hi na muhlovo wa Likompo, hi na muhlovo wa RNB. Lowu ndzi wu tsakelaka ngopfu i Amapiano, hikuva i tinsimu leti ti endliwaka hikuva ku chayiwa piano ku karhi ku yimbeleriwa hi swilo leswi endlekaka eka minkarhi ya sweswi. Tanihi muntshwa ni twa ku ri mihlovo ya tinsimu leyi ndzi tsakisaka leyi ndzi kotaka na ku yi cinela.

I ku va swi tisa mpfilumpfilu wo karhi eka vutomi bya vanhu vo karhi hikuva mahungu lawa ya fika ya nga tshami kahle eka vanhu van'wanyana.

Leswi swi endlela leswaku munhu un'wana na un'wana a kota ku xava ma-data hi ku ya hi mali leyi a kotaka yona ya ku va a xava ma-data lamawani. Ma-data man'wani i ma ntsengo ya ya le henhla, ni mali ya yona ya le henhla, kambe man'wani ma le hansi na mali ya wona ya le hansi munhu un'wana na un'wanyana u kota ku xava hi ku ya hi ku ri mali leyi a nga na yona ya fikelela ma-data yo tanihi kwini.

Leswi swa khunguvanyekisa emoyeni hikuva ku va u helela hi masiku kambe data ya wena ya ha ri kona swi ku endla leswaku u nga titwi kahle hikuva mali leyi u nga yi tirhisa ku xava ma-data leyi u nge he yi kumi. Ndzi twa i nga ri a swi ta olova leswaku vaxavisi va ma-data va endla leswaku ma-data ma nga vi ni ku expire a ma tshamisa sweswo ku fikela loko wena u ma heta, ku ku nga ri hi ku u ma heta nkarhi wu wa masiku yalamo ya fikile kumbe u heta hi nkarhi wo tanihi ka ha ri kona.

Nkoka wa ku va tilayiburari ti va ti Wi-Fi i ku vanhu lava va nga va yaka eku hlayeni elayiburari va kota ku hlaya va karhi va tirhisa na inthanete, ku lavisisa ku lavisisa ka leswi va nga ku swi hlayeni. Swin'wanyana swi kumeka eka inthanete ku nga ha va ku tirhisa google, ku nga ha va ku tirhisa tin'wani tindlela kumbe tiepu leti ti nga ni vuxokoxoko bya leswi va lavaka ku swi kuma.

Switori eka mavonakule swi nga endla leswaku ku va ni mhaka yin'wana na yin'wanyana leyi nga ni dyondzo eka vana kumbe vanhu va lava va langutisaka, va endla leswaku va va yi katsa eka switori lexi. Ndzi nga nyika xikombiso hi mhaka ya ya ku hunguka munhu a ha ri n'wana wa xikolo. Va nga swi kota leswaku va swi endla swi va xiave eka eka switori lexi xa eka mavonakule, leswaku va dyondzisa hi khombo leri ri nga va ka kona loko n'wana a yima a ha ri ntsongo a ha ri xikolweni. Va nga ku ni nga va nga endla xikombiso va ku va va kombisa ku va munhu a a endla vutsotsi a ha ri ntsongo va nga ku swi tele swilo leswi va nga swi endlaka leswaku va kombisa vana va dyondza.